Ukusebenzisa izithuthi zesonto kunikeza abantu abadala inkululeko, ubumfihlo nokunethezeka koda kudinga izindleko ezinkulu futhi kungaba yingozi uma beseshile. Kanti ezokuthutha zomphakathi zibiza kancane, zivumela abantu abadala abangenakushayela ukuba bahambe kalula futhi zinciphisa ukugcwala. Nokho zinezinkinga yokulinda isikhathi eside, azinako ukunethezeka okwanele futhi kungaba nezingozi zokuphepha, ukukhetha phakathi kwazo kuncike ezidingweni, isimo sempilo nesabelomali somuntu.

Isikhathi mina nomngani wami sabona ugogo ehlukunyezwa ebhasini, owangena ebhasini ephethe izimpahla eziningi futhi ebukeka edinga usizo, kodwa omunye umuntu waqala ukumdedela wathi uyabambezela, abanye abantu babukela ngaphandle kokumsiza. Kwangiphatha kabi lokho kakhulu ukubona futhi ukuthi abantu abadala abasahlonishwa esikhathini samanje, sazizwa sidumele futhi sasicasukile ngoba abantu abaningi babengenalo uzwelo. Samnika ugogo isihlalo sethu futhi samkhuthaza ngamazwi amahle.

Eziningi azinazo izindawo abantu abakhubazekile kanti ukugibela nokwehla kuba nzima ngenxa yezinyathelo eziphezulu, abanye abagibeli nabashayeli bavame ukungasizi futhi akunazo akunazo izindawo ezanele zokugcina izinsiza zokuhamba, ngaphandle kokuphazamisa abanye. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu kubantu abasebenzisa lezi zinsiza ukuhamba kalula.

Ezokuthutha zesonto ezindaweni zasemakhaya zibhekana nezinselelo ezinkulu uma kuqhathaniswa zasemadolobheni. Ezindaweni zasemakhaya izithuthi zomphakathi azivamile okanye azitholakali kalula futhi azifinyeleli kalula ezindaweni ezikude, okwenza kube nzima kubantu abadala. Kanti ezindaweni zasemadolobheni izithuthi ziningi, zitholakala kalula futhi zinezinto ezilungele abantu abadala njengezindawo zokuhlala, nezindlela zokungena. Lokhu kwenza impilo ibe lula kubantu abadala edolobheni, kuyilapho ezasemakhaya zisadinga ukuthuthukiswa.

Ubuchwepheshe bungathuthukisa ulwazi lwe-shuttle kubantu abadala ngokwenza uhambo lube lula, kuphephe futhi kube lula ukuhlela. Izinhlelo zokusebenzisa ezilula zingabasiza bahlele uhambo futhi bazi ukuthi i-shuttle ifika nini, kanti ubuchwepheshe futhi bungavumela ukuxhumana ngokushesha ezimweni eziphuthumayo. Kanti izinhlelo zokuhlela uhambo ngokuzenzakalela zingahambisana nezidingo izinto zabo, lokho konke kungenza abantu abadala bazizwe baqinisekile futhi bephathwe kahle ngesikhathi behamba.

Ama-shuttle aklanywa ngendlela ehlangabezana nezidingo zabantu abadala ngokwenza kube lula ukuwasebenzisa, kube phezulu ezingeni lokuphepha nenduduzo. Lokho kufaka phakathi izinyathelo eziphansi, izihlalo ezinethezekile, izibambo zokubamba namabhande ezihlalo alula ukuwasebenzisa, kuphela lapho kuthathwa izinyathelo zokwenza lula. Ukufinyelela kwabantu abadala, kufakwa nezimpawu ezinkulu, izaziso ngezwi, kanye nezindawo ezikhethekile zabakhubazekile. Lokhu kuqinisekisa ukuthi abantu abadala bagibele ngokuphepha, bekhululeke futhi benolwazi olucacile phakathi nohambo lwabo.

Ngingabhalisela kusenesikhathi ukuze kuqinisekiswe indawo, ngiqinisekise ukuthi imonto anezinsiza ezifanele ukuphepha nokunethezeka iyatholakala futhi ngihlele uhambo ngendlela elungiselelwe kahle. Ngaphezu kwalokho, ngingazibandakanya emsebenzini yomphakathi ukuze ngiqinise lensiza futhi ngikhuthaze ukusekelwa kwabanye asebekhulile. Lokhu kungasiza ukuqinisekisa ukuthi izakhamuzi ziyathuthwa ngendlela ephephile nenobubele.